Ndingaziqalela umdlalo webhola ekhatywayo kuba ndiyayithanda kakhulu ibhola ekhatywayo. Kwaye ndingakhangela nabantwana abanomdla wokudlala ibhola ze ndibafundise. Xa bemane bebuya esikolweni begqibile ukwenza imisebenzi yabo yesikolo neyasekhayeni siye sihambe siye ebaleni siyokufundisana khona ukuze bangabandakanyi nakwizinto zee-drugs.

Luhlobo olunokonwatyelwa nguwo wonke umntu kuba imidlalo ethile emininzi ikhona esikolweni endandifunda kuso kwaye abantwana bayakuthanda ukuyidlala ndikhe ndibabukele. Loo nto ibabangela ukuba basoloko bezibandakanya kwimidlalo, nasemakhaya baye badlale.

Ewe ukhona umdlalo endithanda ukuwubukela kunye nabahlobo bam, umdlalo werabhi, ingakumbi iqela laseMzantsi Afrika lerabhi. Kwasoloko liwina kwaye lidlala ngokuzimisela.

Ikhona into abafundi abanokuyifunda ngokuthatha inxaxheba kwezemidlalo. Bangafunda lukhulu kwaye abanokubandakanya nezinto ezenziwa ngabanye abantwana ezingalunganga ekuhlaleni ezinjengotshaya nokusela utywala, nokwenza izinto ze-crime. Xa bedlala ibhola ingabangela loo nto ukuba bahlale besoloko bephephile.

Kukuba uMzantsi Afrika ukore amanqaku amaninzi kunale tim edlala ngayo, loo nto yabangela ukuba naloo tim ityiwe nguMzantsi Afrika. Umzekelo, yakora amanqaku ayi-fifty yabe iliqanda kuloo tim yayidlala nayo umdlalo werabhi. Loo nto yandimangaza kakhulu.

Ndingathetha ndithi ukubana besicela inkxaso ukuze siqale lo mdlalo kwaye sicela wonke umntu ofuna ukudlala wamkelekile aze azokudlala. Sicele kubantu abaneziponsa basiphe izinto zokudlala nezihlangu zokunxiba zalo mdlalo siza kube siwuqala.

Umgangatho weqela lesizwe lebhola yomnyazi ndicinga ukuba lime ngxi kuba linabalandeli abambalwa, kwaye alixhaphakanga loo mdlalo ukuvela kumabonakude kwiitshaneli oo-SABC one, two, three.

Ukhona, ngexesha lempelaveki siye sityelele abantu abadala abangakwazi ukuzenzela nto, siye sibacocele izindlu zabo. Ngelinye ixesha sibalandele amayeza abo eziklinikhini ingakumbi xa zikude. Sincede nabo bangakwazi ukuhamba sibenzele loo nto badinga ukuba bayenzelwe. Loo nto asiye sifune mali sibenzela mahala.

Bendinokufuna ukubona uCaster Semenya kuba hleli nje uyawina kwaye uzimisele kumdlalo wobaleka kwaye ndiyamthanda kakhulu. Wasoloko ewubeka phambili umdlalo waseMzantsi Afrika ngokuphumelela kwakhe.

Ndiye ndizikhuphe ndiye elwandle ndiyokuzonwabela, ndiphumle kwaye ndicinge kakuhle. Ndizithengele isidlo, ndithenge nezinto ezibandayo ndizonwabise kube mnandi kum kuba ixesha lokonwaba libalulekile ungumntu.

Umdlalo we-basketball kunye nomdlalo webhola ekhatywayo ndingavuya kakhulu ukuba ndinowubona ezikolweni apho ndihlala khona.

Xa ndingenamali kunye nosapho lwam siye sizonwabise ngokuhlala ekhayeni, sipheke ukutya, sihlale sonwabe kube mnandi kuba kubalulekile ukonwaba nosapho lwakho nokuba aninanto.

Ndingamxelela ukuba kubalulekile ukuba uqale wenze imisebenzi yakho yesikolo phambi kokuba uyodlala nabanye abantwana. Loo nto izokubangela ukuba uphumelele kwizifundo zakho, ukwazi ukufunda ze xa umdala ukwazi ukuziphangelela kuba mna andizuhlala ndikhona.

Ewe ndicinga ukuba ungandonwabisa ukuba ndiyokonyuka intaba ndibone iintaka ezingumahluko, ndiye ndibone nendawo entsha leyo siza kube siye kuyo.

Ndiye ndibuye esikolweni nditye, ndenze umsebenzi wam wesikolo wasekhayeni, ndize ndenze umsebenzi wasekhayeni onjengokuvasa izitya kunye ndicoce indlu endilala kuyo.